Buhlobo eminengi yentjhorensi eSewula Afrika, ngombana nawumuntu uyazikhethela bonyana ufuna yiphi itjhorensi. Zinengi khulukhulu ama-itjhorensi akhona. Nangingabala imihlobo yawo, ngingazithola ngibale imihlobo eminengi. Ngombana ikhona itjhorensi zesintu , begodu siphinde sibe ne-itjhorensi zamakhuwa . Lokho kwenzeka bonyana, ukwazi ukuzikhethela bonyana wena ukhetha yiphi itjhorensi kilezi ezimbili.

Imali ebolekwa mzali, ihlukile nemali eyobolekwa ukuthi uyokufunda. Ngombana imali ebolekwa mzali, kumele ibhadelwe mzali. Begodu kukatelelekile bonyana nakufike lesoskhathi, sokuthi ayibhadale kumele akhiphe imali ayibhadele. Bese zithi ngemali yokufunda, imali yokufunda, leyo mali uyokubhadalwa mhlazana umntwana loyo, othethe imali leyo ukuthi ayokufunda ababerega aselenayese akghonu ukuzijamela. Ngalesoskhathi kufuzelekile bonyana ayibhadele. Kuhluke ngani? kuhle ngokuthi imali ethathwa mbelethi, leyo mali kukatelelekile bonyana nakathola imali, akhambe ayoyibhadela ngesikhathi abambekele sona. Bese le, ethwathwa mntrwana, uthatha iskhathi bonyana uyibhadele yona, ngombana ithethwe mntrwana mele aberege.

Ukubuyiselwa imali ngokuzeleko, kuthoma nasele umntwana athole umberego. Nofana nasele selakghona ukuzijamela. Ngaleso skhathi kufuzelekile bonyana ubusele leyo mali, owayithathako. Ukuze ukwazi ukhambe uyokufunda.

Angekhe inghonghoyile, ngombana kuzokuba nesikhathi lapho khona, bazonihlalisa phasi. Baninikele imigomo, nemibandela bonyana nasele senifuna ukufakelela kuzokose bonyana nenzeni, nenzeni. Angekhe bona babe neenghonghoyilo. Into ezokuba khona kukobana, kuzokateleleka bonyana bafa nifakelele imali engaphezulu kwale ebeniyikhipha. Ukuze bakwazi bonyana, banigcine nikhona ngaphakathi emtjhinini yabo.

Imali, kamaliledinini, yimali okghona ukuthi uyibulunge estolo. Nofana yimali, okghona ukuthi uthumele umuntu Uberegisa ifowunu yakho. Umuntu umthumele ngesitolo. Ngiyo imali yakamaliledinini. Yimali oyithola estolo, nofana imali okghona ukuthi, uyibulungele nestolo osthembako. Ngiyo imali kamaliledinini leyo.

Ekufanelekile bonyana uyiphendule, lokha nawufuna ukuvula i-akhawundi. Yimibuzo ekufana nokuthi uyaberega, nofana uzokghona bonyana i-akhawunti le, uyigcine inemali na. Ngombana ibhanga ayivumi bonyana ikuvulela i-akhawunti, uyazi bonyana i-akhawunti leyo angeke ingene imali, iyokusoloko ijamile ingenzi neks. Lapho ebhanga angekhe nabo bakghone, bonyana bakwazi ukuthi badose imali yokuthi unayo i-akhawundi nabo. Bazokubuza bonyana uyaberega, uhlala kuphi, begodu uzokghona bonyana ibhanga le, ihlale iberega na.

Iintlabagelo zoke efunakalako, kufuneka bonyana uze nomazisakho, nomazisombelethakho. Nencwadi ebuya endaweni yepholistetjhi, bonyana wena uzokubawa i-loan, nofana uzokubawa imalimbolekwa yokufunda. Ngaphandle kwezinto lezo, angekhe bonyana ukghone bakwazi bonyana bakuboleke imali, ukhambe uyokufunda ngayo. Kufuzekile bonyana, wenze koke lokhu abakutjhoko. Nomazisombelethi uyafuneka, bakwazi bonyana babone bonyana umbelethi, nangembala akakghoni bonyana akubhadelele bonyana ufunde.

Iye ngiyavuma itheknoloji ingaba nendima ekulu eyidlalako, ngombana itheknoloji seyenza bonyana izinto zibelula. Nawusestokfeleni, akusadingeki bonyana nihlangane ukwazi ukunikeli umuntu imalakhe ngesandla. Uyakghona bonyana Uberegise umaliledinini wakho, ukwazi ukuthumela umuntu okude nawe, kodwana unaye estofkeleni imali, omele umnikeli yona. Nofana imihlangano emele nihlangane nibonisane ngayo. Ningakghona bonyana nhlangane kumaliledinini niberegise iimfounu zenu, bonyana nikwazi ukukhuluma ngemihlangano yestokfela senu.

Angivumelani nalokho, ngombana angiboni bonyana umaliledinini angenza iphoso, ayithumele umuntu ekungasinguye imali. Iphoso yenziwa ngithi abantu. Upresa la kumele angagandeleli khona, uzithole sewuthumele umuntu ekumele ungamthumeli imali. Umaliledinini angekhe enza iphoso, angekhe. Yenziwa ngithi abantu iphoso, bese nasiqeda lapho sifuna ukwenza ngathi ngumaliledinini owenze iphoso. Siphosela iphoso kuye ekubeni ngithi abantu esenze iphoso.

Ekumele uyibhadale ekugcineni, nawuqeda ukubhadala iskolodo sakho ebewusithethe. Yimali eseleko, ngeskolodo sakho owasithathako, ekumele uyikhiphe yoke iphelela ekugcineni, nawuqeda ukubhadala leso skolodo sakho owasenzako. Ngaphandle kwalokho, angeke usqede iskolodo sakho. Ngaphandle kokuthi, ukhiphe leyo mali ebathi uyikhiphe, imali enjenge-balloon payment.

Uyakghona ukuthola imali, ngombana bayokuqala bonyana imali ayirholako leyo encani ingangani. Begodu uzokghona bonyana abhadele imali ebamboleke yona na. Yena uyakghona, bayakghona ukukunikela, kodwana angekhe bakunikele imali ekulukulu. Bazokuqala bonyana wena uthola malini, bese bakwazi ukuberegela phezu kwemali oyitholako. Ukuze ungababalekeli nakosele ubhadele imali abayifunako, le wena obakoloda yona.

Imboleko yobuntu yimali ozibolekela wena, wena uwedwa. Yimali ozibolekala wena ukufeza izinto zakho ozifunako. Kufana nokuthi, ufuna ukwakha, nofana ufuna ukwenza okhunye, ufuna ukwenza umnyanya. Nofana ufuna ukuthathi imali leyo ukhambe ngayo, ubone ezinye iindawo. Ngiyo imalimboleko yobuntu leyo, yimali ozibolekala wena uwedwa. Nofana ngatjho ngithi, yimali ufuna ukuyiberegisa ukwenza izinto ezizokujabulisa wena wedwa.

Iintokfela ezifana neentokfela zomngcwabo, ziintokfela eziletha imali lokha nakuvele umngcwabo ekhenu. Kulapho bazokghona khona bonyana balethe imali. Abamane balethe imali nakuphela inyanga, nofana nise imali komunye umuntu, enihlanganele naye nakuphela inyanga. Azifani nazo lezo, imalakhona ayigegi, imalakhona niyayibeka, bese kuthi nakuvele isifo komunye ilunga eninalo, nikhiphe leyo mali niyiphekelele ekhabo. Imali leyo iyorhelebha ekhabo, nofana iyorhelebha umuzi loyo, ukuze bakwazi ukuphetha umberego abanawo loyo.

Abantu abathanda ukungenela iintokfela kanengi, kuba babantu besifazane. Ngombana ngibo abantu abakwazi ukubulunga imali kuhle. ukudlula thina abantu bembaji. Abantu besifazane bayakwazi, bonyana bahlangane bababantu besifazane, babeke imali. Begodu bayibeke kuhle khulu, angekhe bewuzwe bonyana kuneenkulumo, nofana bayabalwa. Bona bayakwazi bonyana babulunge imali, ukudlula abantu bembaji. Abantu bembaji, uyokuthola sele sebalwa sebafunu ukubethana babanga leyo yonamali. Abantu besifazane bona, bayakwazi ukubulunga imali bayibeke kuhle.

Kuqakatheke ngombana ukubeka imali kubalulekile ngombana lapho uya khona awazi bonyana uyokuthola izinto zakhona zibiza kangangani begodu ukuya kwelinye ilizwe akufani, imali mele uyibeke ibe yinengi ukuze nawufika kilelo lizwe ungatholi bonyana awunamali eyaneleko bonyana uthole indawo yokuhlala. Sikhumbule bonyana kwamanye amazwe imali yakho khona ithanda ukuba phezulu ukudlula yethu, lokho kwenza bonyana senze bonyana sibeke imali ukuze nasifika lapho singazitholi singasenandawo yokuhlala nofana sibhalelwa kuthenga okuya ngethunjini.

Into edla yimali khulu navane unekhambo yimali oyiberegisa ukukhwela ngombana uzithola unekhambo elide khulukhulu begodu ikhambo lelo lifuna imali enengi, uzithole nawusendleleni ikhambo leli lide khulu imalakho uthole sewuberegisa imali enengi khulu ukufinyelela lapho uya khona begodu nokudla. Ukudla nakho uzithola uberegisa imali enengi khulu ngombana navane uya kude khulu, uzithole sewuberegisa imali enengi khulukhulu ekudleni begodu ufike lapho uya khona, uzithole ungasenamali yokuthenga ukudla kokuthi kukuphutjhe amalangana.

Kuzokukateleleka bonyana azame koke okusemandlenakhe ukuthi nakakhambako endleleni, imali azame ukuyonga. Nakujanywako, abantu nabathengako yena angathengi begodu ayithathe uyibeke. Okhunye okungamsiza kukobana na before azokukhamba, kumele aqale bonyana uphethe malini, athenge izinto azozidinga, angazitholi endleleni athenga ezinye izinto ezingakabaluleki, aqale khulukhulu izinto ezibalulekileko ngombana lokho kuzomsiza bonyana imalakhe ihlale ingapheli lapho angakafiki khona.

Ikambiso engikhamba ngayo navane nginekhambo elide, ikambiso kukobana imali yami ngithenga izinto engibona bonyana zibalulekile begodu zizongisiza ekhambeni leli enginalo. Ngithengela futhi ukwenzela bonyana imalami ngingayitholi iphela nofana nangabe anginayo imali eyaneleko, angithengi litho, imali engiyiphetheko ngiyiberegisa ukukhamba, ngikhambe ngifike lapho ngiyakhona. Kulapho khona ngizokubona bonyana ngisele ngamalini, lapho ngithome-ke ngithenge izinto engizozidinga, ezibalulekileko.

Kungaliphazamisa khulu ikhambo lakho ngombana uyozithola wena ubeke imali encani, uthi nawufika kwelinye ilizwe, uthole imali yakho iyincancani khulu ingakghoni nokuthenga into yokuthi ungadli nofana uthi nawuthenga into yokudla imalakho uyithole seyiphelile ngombana kwamanye amazwe iranda labo liphezulu ukudlula lethu. Lokho kuyakulimaza ekhambeni lakho, uzithola ubeke imali encancani khulu wena uzitjela bonyana imali le yanele bonyana izokwenzela izinto ozozidinga lapho uya khona, uzithole usekingeni ngombana leyo malakho ibe yincancani khulu.

Imali yakhe irhunyeziwe ngombana e-America akufani nange-Sewula Afrika, iranda labo liphezulu khulukhulu nalithi liqaliswa nelethu. Lokho kwenza bonyana nawuya e-America uphethe imali encani, uphethe imali yethu iranda ngapha nalifika ngale liyehla ngombana imali yangale iphezulu ukudlula iranda lethu.

Ngingamyelelisa ngithi, nakanekhambo elinjalo kuzokukateleleka bonyana akhwele isiphaphamtjhini esingabizi imali ephezulu khulu begodu namahotela lawo ayozithola alala kiwo, akhethe emahotela angafuni imali ephezulu begodu nokudla azokudla kuzokukateleleka bonyana athenge ukudla okungabizi imali ephezulu, yoke into ayenzako enze bonyana wonga imalakhe.

Ngingamyelelisa ngithi, nakafuna ukuthenga ithikithi lesiphaphamtjhini kuzokukateleleka bonyana asuke endaweni ahlala kiyo, akhambe lapho kuthengiswa khona amathikithi weemphaphamtjhini begodu athi nakasendleleni akhamba njalo, aqale bonyana akekho abantu abamulandela ngemuva nofana abantu abamqalileko nakayokuthenga ithikithelo. Kuzokukateleleka bonyana uvule amehlo ngaso soke isikhathi. Nelebhesi nalo kunjalo, kuzokukateleleka bonyana aye lapho khona kuthengiswa khona amabhesi amathikithi webhesi begodu lapho khona kusemthethweni, azokwazi ukuthi athenge ibhesi lakhe ithikithi lakhe lebhesi ukuze kungabi nomuntu ozomenzela ubugebengu.

Ngingabayelelisa ngithi, bathome ebhanga lapho khona bokutjhentjha khona imali, amaranda bawase emalini yangaphetjheya. Ngingathi bathome baye ebhanga, bafike babuze babawe umuntu ongabarhelebha oberega ngebhanga bonyana bayibala njani imali yakulelo lizwe. Lokhu kuzobarhelebha begodu kuzokwenza bonyana kungabi nabantu abazobagebenga nabazokuya ebhanga ngombana ibhanga isemthethweni, angekhe uthi usebhanga kwenzeke ubugebengu. Ubawa bona abantu bebhanga bonyana bakufundise bonyana imali le, ibalwa njani ukuze ungazitholi sewusekingeni.

Kuqakatheke ngombana awazi bonyana lapho uya khona kuyokufuneka imali engangani namkha ilizwe lelo liberegisa imali efana neyenu na. Kutholakala bonyana kamanye amazwe, uthola baberegisa iranda eliphezulu ukudlula lakho, uyozithola usekingeni ekhulukhulu nangabe azange ubeke imali eyaneleko ekukghona bonyana ukwazi ukwenza zoke izinto zakho, uyozithola usekingeni. Kukatelelekile bonyana uyibeke imali ibe yinengi, nawazi bonyana uzokuba nekhambo eliya kude.

Into edla imali khulukhulu navane unekhambo kukudla, ngombana uzithola uthenga ukudla okuhlukahlukeneko ufuna ukukuzwa bonyana kunjani. Lokho kwenza bonyana imali oyiphetheko ingasanela zoke izinto ebewufuna ukuzenza, namkha izinto obewufuna ukuzifeza ekhambeni lakho. Uzithola sowungasese nemali eyaneleko bonyana ukwazi ukwenza koke obowukufisa. Ngalokho-ke kukatelelekile bonyana nawunekhambo, ukhambe nokudla kwakho osuka nakho kwakho namkha lapho uhlala khona, ukuze kuzokwenzeka bonyana endlelena nawukhambako ungazitholi ukhipha imali uthengana nokudla.

Izaluleko zokuthi onge imali kukuthi, nakasekhambeni akakhiphe imali ezomfikisa lapho ayakhona enye ayibulunge ebhanga. Ukwenzela bonyana nakanekhambo uyazi bonyana ibhanga angekhe ayithole kuphi nakuphi, siyokukateleleka bonyana afike lapha aya khona azokwazi bonyana atjhinge ebhanga akhiphe imali. Angathi nakathatha ikhambo akhiphe yoke imali ekhona ebhanga, kukatelelekile bonyana atjhiye imali enengi ebhanga, ukuze azokwazi bonyana lapho aya khona nakafikako azithole aphethe imali enengi.

Ikambiso engikhamba ngayo mina esikhathini sanjena, ngiqala bonyana ngiphethe malini esikhwameni begodu ngithome ngezinto ezibalulekileko, engazi bonyana lezi ziyafuneka begodu zizokudla imali enengi. Ngithoma ngazo ngizithenge begodu ngazi bonyana zibalulekile, ziyongirhelebha ekhambeni lami. Ngithoma ngazo ngizithenge zibe khona, naziqeda ukuba khona endeni lapho ngiyathoma ngiyaqala bonyana yini enye into engingayithenga, kodwana ngiberegela phezu kwemali ngiyiberegisa kuhle.

Kungaliphazamisa khulukhulu ikhambo, ngombana wena uzokukhamba nemali encani uthi nawufika ngale, uthole bonyana imali yakho yincancani khulu awukghoni nokobana uthole indawo lapho khona uzokufihla khona ihloko. Ukukhuphuka nokwehla kweranda kulimaza khulukhulu nawunekhambo, kukatelelekile bonyana nawunekhambo uthome uqale bonyana iranda lakelizwe leli oya kilo lijame kuphi, nawulimadanisa nakelizwe ohlala kilo. Ngaleyondlela leyo uzokuncedeka bonyana wazi bonyana uyokuberegisa imali engangani namkha iranda lakho lizobe lilinengi kangangani.

Imali yakhe bathe nabathi bayimadanisa nemali yalapho ahlala khona, kwatholakala kuthi iranda lalapho asuka khona liphasi khulu nabalimadanisa neranda lakilelo lizwe. Lokho kubangelwa kukobana izinto zakilelo lizwe kutjho ukuthi ziyadura, ukudlula zakilelizwe abuya kilo. Izinto zalapho zithi ukubiza khudlwana ukudlula lapho asuka khona begodu nokudla kwakhona kuyabiza, akufani nalokhu lapha asuka khona.

Ngingamyelelisa ngithi uzokukateleleka bonyana aqale isiphaphamtjhini semali ephasi, azokwazi bonyana izinto zoke azifisako akghone bonyana azenze. Aqale isiphaphamtjhini esibiza imali ephasi khulukhulu begodu namahotela afuna ukulala kiwo aqale amahotela abiza imali ephasi khulukhulu. Akwazi bonyana akwazi ukonga imali, ngombana wangenzi njalo uyozithola sekasebudisini obunye obunzimanzima, azokubhalelwa kuphuma kibo uyozithola sekangasenayo imali yokubuyela emuva.

Ngingamyelelisa ngithi kuye kuzokukateleleka bonyana nakafuna ukuthenga ithikithi, namkha nakafuna ukuthenga ithikithi lebhesi, kuzokukateleleka bonyana alithenge ngomalila edinini wakhe. Ukuze kwenzeke bonyana imali azoyiberegisa, imali ayiberegisako ikhambe ngetheknoloji, ukuze azokukghona bonyana nakayokuthatha ithikithi lakhe angakhiphi imali ayiphethe ngesandla, avele abatjengise umaliledinini bamnikele ithikithi lakhe. Ngalokho kuzokwenza bonyana abantu bangasazithola basebulelesini nofana balahlekelwe zizinto zabo, okungezabo kuzobasiza ngombana lokho kuhle khulu.